Ke ne ke na le boitumelo, gape le letswalo le le kwa godimo. Ka nako e le lengwe, modumo wa sefofane o ne wa dira gore ke nne le letshogo. Fa se simolola go fofa, ke ne ke fofela Mapetla ka loeto la tiro.

E ne e le toro ya me go pagama sefofane, ka ntlha ya go bona mafelo kgotsa mafatshe a mangwe, go ithuta sengwe se sešwa, golo, ithuta ka mafelo a hisitori, go ya go iketla, boitumelo jwa loeto ka bo sone, o lebile maru.

Tiriso ya dibese mo toropong ke sengwe se se botlhokwa tota. Dilo tse di siameng ka dibese ke gore madi a kwa tlase, dipaka tse di tlhomilweng go fokotsa palo ya dikoloi mo tseleng. Dilo tse di sa kgatlhiseng ke gore go diega ga dibese, bontsi jwa batho, go tlhoka ditsela tse di lekaneng, bosola jwa ditulo le botswerere.

Mathata a ke kopanang le one fa ke reka karata e e botlhale ke a a latelang, go nna thata go bona mafelo a go reka karata, ga go nne bonolo go reka fa o sena karata ya banka, ka dinako dingwe metšhini e gana go bala karata, go go tlhoka thuto ya tiriso, fa karata e senyegile kgotsa e latlhegile, tshegetso ya internet-e.

Selo se se dirang gore motho a nne mokgweetsi yo o siameng wa bese ke go fitlha ka nako, go latela lenaneo la loeto, go itshwara sentle, go kgweetsa ka tlhokomelo, go itse ditsela le mafelo, go nna le kutlo, kutlwelobotlhoko. Bakgweetsi ba dibese ba thusa ka go ba tlisa tshepo, ba fokotsa stress-e, ba aga boitshepo, ba laola maemo a a utlwisang botlhoko.

Dikotsi tse di ka diregang fa go na le seteraeke sa dibese ke tse di latelang, go palelwa go ya tirong, go tlala dikoloi mo tseleng, ditshenyegelo tse di kwa godimo, go tsenya botshelo mo kotsing ka go dirisa dinao, go sa fitlhelele tirong ka nako. Go ya ka nna, batho ba ba yang tirong ba amega jaana, ba diega go fitlha tirong, ba palelwa go tlhokomela malapa a bone, thulaganyo ya madi ya beke kgotsa kgwedi ya fetoga, boitekanelo jwa maikutlo bo wela tlase.

Dibese di tsamaya ka nako ka gonne go latelela lenaneo le le rulagantsweng go netefatsa gore dibese di a tsamaisana le tse dingwe, go nolofatsa tiro ya batsamaisi. Go thibelwa phetho e e kgolo ya dikoloi. Fa bese e ka go ema ka dinao, o ka itshwara ka boitshwaro le pale, go lebelela ditulo tse di golagantsweng o ye go dula ko go tsona. Kopa thuso fa o sa kgone go ema sebaka se se telele, go tshegetsa ka pale. Itse lenaneo la nako la bese, o tsamaye pele ga lenaneo leo.